Dikgogo tse di siametseng ho ruiwa ke ba dipolasa le batho ba go rekisa ke dikgogo tsa mo hae domestic chickens, ba tla ruwa mekoko le dikgogo tsa basadi di a dira mae di a dira le bana, ba kgona go dira letseno ka go rekisa mae le go rekisa dikgogo tse dingwe.

Tlelaemete e ama merogo ka gore e ka e phidisa kgotsa ya e bolaya. Ge dipula tse maatla di ka tla merogo e ka swa le letsatsi le ka fisa ka maatla merogo e ka swa.

Puso e ruta setšhaba ka ditsela tsa go leka go fokotsa Global warming, ka baka la hore ke yona e dirang go be le phetogo ya tlelaemete.

Maungo, merogo, manoko, lebese le nama.

Mefuta e mengwe ya di tshenekegi e ba teng ka lebaka la phiso e ntšhi. Balemirui ba tshwanetse go phekola dipolase tsa bona ka metlha, gape ba tshwanetse go ntse ba fetola mekgwa e ba jalang ka yona ka moo di tshenekegi di ka seke di a teng.

Go bank-a peo go thusa balemirui ka go tlhopha dipeo tse kgonang go emela dipula tse maatla, le sekere e le yona draught-o le phiso e maatla. Dipeo tse di kgona go phologa mabapi le phetogo ya tlelaemete.

Ke ditsela dife molemirui a ka di tsayang go thibela disenyi le malwetsi, kgotsa gona go fokotsa disenyi le malwetsi mo polaseng.

Ditapole, potata, digwete, khabitšhe, spinach di dirisiwa ko malapeng metlha le metlha ka go apeiwa ka ge di na le dikotla, ke dijo tse di jewang ko malapeng a le mantsi ka metlha.

Mo temothutong ya gompieno lerumo e lebane le dikgwetlho mo go tsweletseng tikologo. Katlego ya diphologolo le go kgona ga ikonomi. Fa gape e tlhahisa ditšhono tsa le kgolo mo dikarolong tse jaaka temothuo e e botlhale, mekgwa ya go tsosolosa, le maano a go tokafatsa go bapatsa.

Go rwala didiriswa tsa tshireletso PPE jaaka maseke le di-helmet go latela dikaelo tsa pabalesego tsa metšhini le di diriswa. Go tshwara dikhemikhale le bolaya ditshenekegi ka pabalesego, go nna le metsi mo mmeleng le go ikhutsa go amohela katiso e e maleba ka ditiro tsa polase.

Nka thoma ka di-chanel-e tsa phatlhalatso ka thoma botsalano le barekisi ba bantsi, kgotsa dipolatefomo tsa mo inthaneteng go oketsa thekiso ya mae. Sa bobedi nka tlhama boteng jo bo nonofileng mo inthaneteng ka tlhama website kgotsa di-chanel-e tsa media, wa botsalano go bontsha dikhumo go beelana le go dirisa le babereki. Sa boraro nka batlisisa ditšhono tsa thomelontle ka batlisisa hore nka dira joang go rekisetsa kwano, ka batlisisa mebaraka e na leng teng ya thomelontle le go obamela melawana e e maleba o tsweletsa babereki.

Teko ya mmu go phepafatsa le go tlosa matlakala, go lema go lekalekanya go di-body go nontsha. Dilo tsena di botlhokwa ka gore di tshegetsa kgolo e e itekanetseng ya dimela, di oketsa thobo ya dijalo di rotloetsa temothuo e e tswelelang.

Ke batla babereki ba ba nang le bokgoni jwa go bereka kwa ntle, mo maemong a a farologaneng a bosa. Kitso ya motheo ya temothuo bokgoni jwa metšhini, tlhokomelo ya dintlha go dira mmogo ka setlhopa gape le go dira o le mongwe. Go tlwaela go fetoga-fetoga, go tlwaela maemo a bosa a fetogang.

Go oketsa ya dijalo temothuo e ka tlamela ka di diriswa di dintsi ditala tsa tlhahiso dijo, go kgontsha mekgwa e botoka ya go somarela jaaka go tsenya mo makoti-koting, go gatsetsa kgotsa go ntsha metsi mo dijong. Ditlamelo tse di tsa kgatelopele ya temothuo e ka dira gore go nne le ditlamelo tse di botoka tsa , go fokotsa go senyega ga dijo le go latlha. Tlhahiso le leruo temothuo e ka tlamela ka matlalo le matlalo a boleng jo bo kwa godimo go tlhagisa letlalo tsadiso le , tsadiso e e tlhomphegileng e ka fokotsa boleng jwa letlalo popego le go tshwarelela.

Thuto le katiso di-college le diyunibesithi di neelana ka mananeo a science ya temothuo, di tlamela baithuti ka kitso mo tsamaisong ya dipolase ikonomi ya temothuo le thuto ya temothuo. Tlhabololo ya bokgoni jo bo nang le mosola ditlamela ka katiso ya diatla mo tsamaisong ya temothuo ntsho dikuno ya dijalo, le thuo ya diphologolo gape di dira dipatlisiso mo di-science-eng tsa temothuo, di rotloetsa boitshemoledi le go tokafatsa mekgwa ya tsamaiso ya dipolase.

Go lemoga matshwao a tlhokomela diphetogo tsa keletso ya dijo, go kgwa, letshololo go le setlhabi mo mpeng, ba tla matshwao a go mo mmeleng jaaka lenyora le le feteletseng kgotsa moroto o montsho. Tlhola mantle a a sa tlwaelegang kgotsa matlhatsa go akaretsa le ela tlhoko diphetogo mo maitsholong jaaka go lapa kgotsa go latlhegelwa ke kgatlhego mo ditirong.